Overdraft e etsahala ha account e se na tjhelete ya ho lefella ho tloswa, empa banka e dumella hore transaction e tsamaye le ha ho le jwalo. Overdraft e dumella moreki ho tswela pele ho lefa dikoloto le ha hona le tjhelete e sa lekanang account-eng ya bona. Dibanka tse ngata di beha ditifiso tse eketsehileng kapa dikotlo bakeng sa di-account-o tse hulwang ka hodimo. Sena se ka o thusa ha o hlahelwa ke tsietsi ya ho haellwa ke tjhelete mahareng a kgwedi o soka o patala dikoloto kaofela.

Dumelang ke banka ya FNB, ka lebitso ke Rethabile wa ha Mofokeng ne ke kopa thuso ka hore ke fumane karete ya sekoloto. Eya mme, sebakeng sena ke utlwisisa hore lebitso la ka le lebe. Ke ka hoo, ne ke kopa ho botsa hore ke ditsela dife tseo banka e ka nthusang ka tsona hore ke fumane karete ya ka ya ho reka ka sekoloto. Eya mme ID number ya ka ke six, one, zero, five, two nine, zero, eight, eight, zero, one, two, seven, zero, eight, six. Eya mme, eya mme, nka kgona hore ke fetise payslip ya ka bankeng. Kea leboha ka hore ke na le tsela eo nka nthusang ka yona.

Dumela, kea leboha ka hore o nkile mohala wa ka. Ne ke na le tletlebo bakeng sa moya ke rekile moya ka mohala wa ka, empa ke bona moya o sa kena founung. Jwale ne ke kopa ho botsa hore ebe bothata bo ho kae, hobane ke bona tjhelete e tswile ka account-eng ya ka hore ke patalletse moya, empa ha ona molaetsa o keneng wa hore moya o so o kene mohaleng wa ka. Ne ke kopa ho botsa hore e le hore bothata bo ho kae, haebe ho fumanahala bothata ne ke kopa le ntsebise hore nka thusa jwang ho netefatsa hore bothata bo ya lokiswa, ke tle ke tsebe ho fumana moya wa ka mohaleng. Kea leboha.

Nkgono o ka kgona ho reka moya ka mohala wa hao, o ka reka moya ka ho kena app-ong ya Caller founung ya hao, o tobetse star one, four, one, hash, ha o qeta o kgethe kgetho ya ho reka airtime, o boele hape o kgethe hore na o batla ho reka moya wa bokae.

Mme, lebaka le etsang hore ho thwe o se ke be wa fana ka PIN ya hao ya bankeng, hore o fumane molaetsa founung hore o fane ka yona lebaka le etsang hore o se ke be wa fana ka yona ke hobane, PIN ya hao ya bankeng ke yona e netefatsang hore motho o fumana tsela ya ho kena banking app ya hao, a boele a be le tsela e bobebe ya hore a kgone ho fumana tjhelete ya hao. A ka kgona ho nka tjhelete ya hao yohle.

Kgotsong ka lebitso ke Mofokeng Reabetswe ne ke e apolaetse hore ke fumane UIF. Ka Fumana dintlha tsohle ka boela hape ka fumana le mangolo e ke tlamehang ho a tlatsa, ke tlatsitse mangolo ohle, ka bolellwa hore tsohle tsa ka di motjheng ke tlo fumana molaetsa wa hore tjhelete ke tlo e fumana neng. Ke fumane molaetsa bekeng e fetileng, ha ke fumana molaetsa bekeng ya ho feta, molaetsa o mpolella hore ke tle le ditokomane difeng kantorong, ka tsamaya ka isa ditokomane kantorong, ka boela ka fumana molaetsa o mpolellang hore ke tlo fumana tjhelete bekeng enana tsatsing la kasheno. Tsatsi la kasheno ke lena le fihlile ntse ke so fumane tjhelete, ke fihlile kantorong ya lona ya UIF ke tlo tsebisa kapa ke tlo botsa hore ana bothata bo kae, ke eng e ke tlamehileng hore ke nne ke tlise dikantorong hore ke fumane tjhelete ya ka ya UIF.

Mokgotsi, hore o tlo romelle nkgono tjhelete, o kena ho app ya hao ya banka, ha o qeta o kenye PIN ya hao ya banka, o boele hape o ye ho option ya ho romela tjhelete kapa tjhelete leqepheng la maqhepe. O boele hape o kgethe motho e motjha eo o tlo mo amohela, o kenye mabitso a nkgono, banka, nomoro ya account ya banka ya hae le nomoro ya hae ya mohala, o boele o kenye tjhelete eo o batlang ho e romela, e leng five hundred rands. Qetellong o netefatse tefo ya hao.

Motswalle, overdraft ke kadimo e fanwang ke banka, e dumellang wena o le moreki ho lefella dikoloto tse ditshwenyehelo tse ding ha account e fihla ho zero. Bakeng sa tefiso banka e fana ka kadimo ho moreki, ha ho ka ba le tefiso e sa lebellwang kapa tjhelete e sa lekanang ya account. Hona le hore o ye ho mashonisa o lo kadima tjhelete, o behe bophelo ba hao kotsing, ke kopa o ye bankeng o lo kopa thuso ka personal overdraft.